Ngibingelele nogada. Ngicela ukubuza, izitimela yini indaba zingahambi ngesikhathi esibhale ohlwini lwazo, ngoba sisuke sijahe ukufika early emsebenzini?

Mngani wami, uma ufika lapha eGoli, kunendawo okuthiwa i-Rea Vaya. I-Rea Vaya isiteshi samabhasi.

Ngithanda ukugibela e-Park Station.

Umshayeli, kusuke kumele amise imoto eceleni komgwaqo, bese eyababuza abagibeli ukuthi, ubani ongakakhokhi. Yilapho-ke kuzophuma khona iqiniso, ngoba abanye basuke bejahe emsebenzini, abanye basuke bejahe ukuyokwenza iy'nto zabo. Ngeke lingaphumi iqiniso.

Angivumelani nokushiswa kwamasonto nezakhiwo, uma kuneziteleka zamatekisi. Into eyenza ukuthi ngingavumelani nalokho, ingoba kusasa sizowadinga amatekisi ukuthi esise emsebenzini, noma esise emadolobheni. Izakhiwo sisuke sizoyidinga futhi ngakusasa, ngoba ziyi zinto zomphakathi.

Into engingazibuza, ukuthi yimuphi umehluko osukhona emathekisini, nokuthi uma u-petrol sewehla, nemali yokugibela izokwehla yini.

Cha, akukaze kwenzeke ukuthi ngibhukhe online, ithikithi lami lingaveli kwisistimu, kodwa uma kungathiwa ngibhekana nakho, ngingaveza ubufakazi bokuthi bengibhukhile online. Bese kuba ukuthi bona kumele babheke ngakubona, kushuthi inkinga ngabe ingakubona.

Imali engase ibe khona uma iqhathaniswa nezindleko ze-tollgate, eminye imizila yokunciphisa ama-tolls, izimoto ezonga amafutha ukuze zehlise izindleko, ukulungiswa kwamanani emali akhokhelwayo, inqalasizinda ekhona, kanye nempahla. Ukuhlola ngokucophelela lezi zici kusiza izinkampani zenze izinqumo zokwandisa ulwazi.

Mdletshe angakhuluma nabaholi besonto, babelane ngezinto ezikhuthazayo, futhi abuze mayelana nezinyathelo zokuphepha, kanye nezinqubo zomthetho ezithembekile. Engabuza mayelana nokukholwa komshayeli, engabuza mayelana nokuhlolwa kwisizida somshayeli nokuqeqeshwa, engacela ulwazi ngokulungiswa kwemoto kanye nezinqumo zokuhlolwa. Ngokuthatha lezi zinyathelo, uBaba uMdletshe engakwazi ukuqonda kangcono ngezokuthutha zebandla, futhi abhekane nezinkathazo zakhe.

Qonda izidingo zokuthutha zendawo, kanye nezinselela, ukuxoxisana nomphakathi, ukubandakanya izakhamuzi zendawo, kanye nababambe iqhaza ekuhleleni. Hlobisa imizila, namashejuli ahlangabezana nezidingo zendawo, sebenzisa nezinhlangano zasendaweni, izikhungo zikahulumeni, nabasebenzi abazimele. Sebenzisa ubuchwepheshe, njengezinhlelo zokusebenza zeselula ukuze kuthuthukiswe ukufinyelela nokusebenza kahle.

Hlola nabahlinzeki bezokuthutha, buza ngezici zokufinyeleleka nosizo, hlela kusengaphambili, cwaninga imizila, namashejuli afinyeleleka kalula. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukuzizwisa kohambo olusheshayo.

Izitobhi zamabhasi, kanye nezitimela kufinyeleleka kakukhuni kuzo endaweni yangakithi. Kudingeka uhambe ibanga elingangehora nohafu ukuze ufinyelele esitobhini. Kungenzeka intuthuko uma ngabe bengasenzela izitobhi zamatekisi nezamabhasi zibe semaduze, ukuze zikwazi ukuthutha abantu abadala nezalukazi, zibese lapha abafuna ukuya khona.